Izinselelo zezimali abalimi abasafufusa ababhekana nazo emasimini, ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika akabaxhasi abalimi ngemali abayidingayo emasimini abo. Abalimi abasafufusa akabaxhasi.

Uboya buzodala ukuthi ukukhiqizwa kwezindwangu kube sezingeni eliphezulu. Kuzolekelela ekukhiqizweni kwezindwangu esezingeni eliphezulu. Lokho kuzoheha abathengi, kubenze bathande ukuthengwa, ukuthenga lezi zindwangu.

Abalimi kumele baqeqeshwe ukuthi bakwazi ukusebenzisa umhlabathi ngendlela efanele, baqeqeshwe ukuthi bangawasebenzisa kakhulu ngoba lokho kudala ukuthi imisoco yemihlabathi iguguleke, ngenxa yokusetshenziswa kakhulu komhlabathi. Kumele kuqinisekiswe ukuthi bayaqeqeshwa ukuthi balime ngendlela efanele emhlabathini.

Abalimi banganciphisa ukumosha kwamanzi emasimini abo ngokuthi batshale izithelo ezingadingi amanzi amakhulu, amanzi amaningi. Futhi okunye abangakwenza ukunciphisa ukumoshwa kwamanzi emasimini abo, ukuthelela amanzi ezitshalweni ezidinga kakhulu kanti hhayi lezi ezingadingi kakhulu amanzi.

zabasebenzi basemapulazini zibhekana nezinselela zokuthi azitholi ukufundiswa ngezinye izinto ezahlukile kunalezi ezenziwa epulazini. Zona zifunda ngemisebenzi yasepulazini kuphela, akukho okunye abafunda ngakho, lokho kuwumthelela omubi. Futhi lokhu kudala ukuthi behluke kwezinye izingane ezingakhulanga epulazini.

Inkomo izala ngokuthi ikhiphe umntwana, ikhiphe umntwana, ikhiphe umntwana wayo ngembobo yezinqa, uma esekhulungele ukuphuma umntwana. Icishe izalise okomuntu inkomo. Uma umntwana eselungele ukuzalwa inkomo, ibe isimphusha aphume ngembobo yezinqa.

Izaqathe, iklabishi kanye nemifino, izona zitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa.

Uhulumeni kumele abaxhase abalimi, abaxhase ngezinto zokuzilapha ngezelaphi ezizobenza zibe ngcono baluleme kwimikhuhlane yezinyoni kanye nophenyane. Uma noma abaxhase ngemali ukuze bakwazi ukubona odokotela babalaphe.

Impahla yesikhumba kumele ivikelwe ngokuthi ibanjwe ngendlela efanelekile, ingabanjwa inoma ikanjani. Ibanjwe ngobunono kanye nobucophelela okusezingeni eliphambilini. Amaphutha ajwayelekile ukuthi impahla yesikhumba iyalimala uma ingaphathwanga ngendlela enobunono futhi efanelekile. Loku kungagwenya ngokuthi baqeqeshwe abantu abaphatha le mpahla, ukuba bayiphathe ngendlela enobunono futhi enobucophelela.

Abalimi kumele behlise izinga lokusebenzisa kwezibulala kwezibulalakhulu kwezibulalakhulu izinto izibulala ukhulu, lokho zidala umthelela omubi kwimvelo. Kumele bafundiswe ukusebenzisa zona ngendlela engeke ize ibe nomthelela omubi kwimvelo. Ukhula zikhona izindlela zokubulala ngaphandle kokuthi kube nomthelela omubi kwimvelo. Lokhu kumele kufakwe ekuqeqeshweni kwabalimi.

Amakhono ayingqayizivele engingenza nawo, ukufundisa abalimi ukuthi bangatshali izitshalo ezidinga amanzi amaningi ehlobo ngoba ehlobo kubuye kube nesomiso. Kanjalo nasebusika, ngingabafundisa ukuthi batshale izithelo ezidinga amanzi amancane ngoba kubuye kube nesomiso ebusika, lokhu kungadala ukuthi izithelo zibulawe isomiso.

Ngokubona kwami, yebo, ukufinyelela kwezobuchwepheshe kunciphisa isidingo sabasebenzi ekulimeni.

Uhlobo lwemifino engingaluthakasela, iklabishi ngoba limnandi kakhulu. Limnandi noma ngabe kuthiwa ulidla nani, futhi, alibizi, liyimali encane.

Ukuguquka kwesimo sezulu, kanye nezindaba zemvelo kunomthelela omubi kwezolimo eNingizimu Afrika. Kuphazamisa kakhulu ezolimi eNingizimu Afrika.

Amapulazi ewayini angayikhangisa imikhiqizo yawo ngempumelelo, ngokuthi akhangise komabonakude kanye nakumaphephandaba. Lokho kuzodala ukuthi izwe lonke liyibone imikhiqizo yawo.

Ukwesekwa kwabalimi abasafufusa, kuzowukhulisa umnotho ngoba uma sebethengisele amazwe angaphandle, lokho kuzodala ukuthi iNingizimu Afrika ithole imali yangaphandle ebizwa ngokuthi i-foreign exchange.

Izintuthwane ziyabizana zibe ningi, bese zithwala ngezimpondo, ngezimpondo noma ngemilomo yazo impova. Bese ziyayibambisana, ziyithuthisane ize iyofika lapho eziyihambisa khona, lapho eziyithuthela khona.

Ukubaluleka kokugcina izindwangu zoboya ngendlela efanele, ukuthi sizokwazi ukuthi isizukulwane zakusasa nazo zikwazi ukusebenzisa le ndwangu yoboya. Iphinde nayo izigcine kahle, ebese isetshenziswa izizukulwane ezizayo indwangu yoboya. Yikho ukubaluleka .

Ngingakhetha ukusebenza ngezitshalo, uma nginikezwa ithuba lokusebenza epulazini.

Izingozi ezingaba khona ukuthi umoba ungabulawa yisomiso. Kanti izinzuzo ezingaba khona, ukuthi uma umoba ungabulawanga yisomiso, lokho kuzoletha imali kuleyo ndawo. Kuphinde kulethe abantu bakwazi ukudla umoba basuthe.

Intsha yangasekhaya ngingayiheha ngokuthi ngiyikhombise ukubaluleka komkhakha wezolimo, ngiphinde ngibakhombise nemali eningi eyenziwa kumkhakha wezolimo.